Re na le dipilisi tse di thusang go thibela kankere, tse di thusang le go fokotsa sukiri le bolwetse ba pelo high blood pressure. Re na le diphologolo tse di thusang ka dijo jaaka dikgomo, dinku le dikgogo tse e leng gore ke diphologolo tse di tla jewang ke bagolo gore ba nne ba jele, ba nne ba phela ba nna le maatla gore batle ba kgone go lwantsha malwetse a bone.

Ke bona go le botlhokwa thata gore bagolo ba isiwe kwa dintlong tse di ba tlhokomelang ka gonne bagolo ba tshwere ke malwetse a mantsi and-e malwetse ao a tlhoka di-nurse. Batho ba ba setseng ko magaeng ga ba na kitso ka malwetse a leng gore a tshwere bagolo jaanong ke bona go le botlhokwa gore ba ise ba isiwe kwa dintlong tse ba tlhokomelang ka gonne go na le di-nurse, go na le batho ba ba tswang sekolong go na le batho ba ba train-ilweng, go na le ditlhare tse di ka kgonang go ba thusa, go na le batho ba ba kgonang go thusana gore ba tla tlhokomelang bagolo le ko teng gape gore bana ba bannyane ba tle ba kgona go ya ko tirong ba nne le madi a gore ba tla romelwa gore ba tlhokomelwe.

Dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong maleba le go tlhokomela batsofe ke gore batho ba lebeletse gore batsofe ba tlhoka go sireletsiwa ka tsatsi le letsatsi ka nako e nngwe le nngwe mme batsofe le bone go na le dilo tse ba kgonang go itirela tsone ka dinako tse dingwe, go na le dilo tse e leng gore ba kgona go itlhokomela tsona ka dinako tse dingwe le tse dingwe. Le batho gape ba lebeletse gore ba tsofe ba na le go tsogele kwa ke moya mme ga ba tsoge batsofe ba tsogela ke moya ba kgona go rapela ba itse gore ba ka dirang gore moya wa bone o siame.

Batsofe ba tshwanetse go tlotliwa, ba tshwanetse go akaretsiwa le go tlhomphiwa mo setšhabeng. Mo ditsong di le dintsi, bagolo ba tlotliwa bagolo ba tshwanetse ba tlhokomele dingwe, bagolo ba tshwanetse ba sireletsiwe mo ditsong di le dintsi tsa rona. Mo Aforika Borwa, bagolo ba a tlhomphiwa, ba sireletsiwa mme ke dilo tse di leng botlhokwa thata ka gonne ga o sa tlhomphe bagolo, o sa ba sireletse dilo tsa gago ga di nke di tsamaya sentle.

Setšhaba le lelapa di na le seabe mo go tlameleng batsofe mo lelapeng bagolo ba neiwa tlhompho, ba neiwe le tshireletso mme setšhaba sone se naya bagolo tlhompo le tshireletso e e oketsegileng ka go tlamela bagolo ka thuto ya gore tshwanetse ba itlhokomele jang, ka go tlamela bagolo ka melemo le ditlhare tse di ka ba thusang gore mebele ya bone e phele e siame e seke ya nna mo botlhokong. Bagolo ba tlhokomelwa thata se setšhaba le lelapa di na le seabe se segolo thata mo go tlhokomeleng bagolo mo setsong, setso se a dumela

Mo tikologong ya rona go na le dilo tse dintsi tse di tlamelwang bagodi, go na le lefelo la bagodi, bagodi ba neiwa tlhompho, bagodi ba sireletsiwa go na le di-nurse le di-doctor tse di tlhokomelang bagodi tse di nayang bagodi ditlhare le dipilisi gore mmele ya bone e siame. Bagodi ga ba fole line ga ba ya kwa mabenkeleng kgotsa ga ba ile go ntsha madi ya bone, bagodi ba neiwa tlhompho, bagodi ba neiwa tshireletso mo tikologong e ya rona.

Go na le mafelo a le mantsi mo tikologong ya rona ya Pitori, go na le mafelo a ko mafelong ao go na le di-nurse, go na le di-doctor, go na le ma-security, go na le batho ba ba farologaneng ba ba thusang bagodi ba ba change-a di-pampers-e, di abela diaparo ba naya ditlhare kgotsa dipilisi gore ba siame le gore mmele ya bone e phele e na le maatla le gape go na le tlhokomelo ba ba tlhokometse go na le thuto ya boitekanelo.

Ke akanya gore puso ya rona e dira tiro e e siameng ka gonne go na le ditleliniki go na le phenšene ya bagodi ko ditleliniking bagodi ba abelwa ditlamelwana tse di tshwanang le dipilisi tse di ka ba thusang gore ba tokafala ko mmeleng mme puso e tla dira go feta mo, ke tla tokafatsa ka go thusa bagolo gore ba nne le di-specialist-e tse di tla ba thusang ka tsa tlhaloganyo, ka mental health.

Madi a phenšene ya puso e thusa batsofe thata ka gonne batsofe ga ba na madi ka gonne batsofe ga ba sa tlhole ba na le bokgoni ba go ya ko tirong ga ba na madi a go itlhokomela jaanong tšhelete ya phenšene ya puso e thusa batsofe gore batle ba kgone go itlhokomela, gore batsofe ba tle ba kgone go reka dijo, diaparo le dipilisi tse ba di tlhokang tse ba sa kgoneng go di fitlhela ga ba le ko ditleliniking.

Le tshwanetse gore le nne le ditokomane tse di maleba, le tshwanetse le ye ko diofising tsa SASSA le tshwere tokomane ya ID le tshwere le proof of residence ga le fetsa e be le ya ko diofising tsa SASSA a tla ba le gatisa menwana. Ko SASSA ba tlile go le thusa ga ba fetsa ba tlile go le itsesi gore le tla bona leng madi a lona a phenšene.

Madi a phenšene a botlhokwa thata ka gonne a thusa batsofe ka go ba rekela dijo le madi a go ba patala ko dingakeng le madi a go ba patelela ko dingakeng gore ba reke diaparo, seo se thusa go fokotsa morwalo ko bathong ba mo lelapeng.